I-five G luhlobo olutsha lweintanethi abantu abanintsi abaphila ngalo ngoba kaloku lu-fast futhi yonke into iyakhawuleza. I-AI ingaziphucula ngokuba ii-telemedicine zifikelele ebantwini kwandiswe nolwazi abantu abaludingayo ukuze yonke into ifikelele, iinkonzo zifikelele ebantwini. Nee-telemedicine yandiseke, abantu babe nolwazi ngayo uba isebenza njani, ithini.

Enye yezinto yayimicelimngeni ngelaa xesha abantwana babefunda ngeefowuni, omnye ufumaniseke ukuba akanayo idatha ukuze angene kuloo WhatsApp group bathetha kuyo. Omnye mhlawumbi uhlala ezilalini akazuba nayo i-intanethi, omnye akukho mbane ngoko akakwazi ukutshajisa ifowuni yakhe. Ubone ke ngoku ukuba kuyashiyana nokokufunda, akuhanjwa nge-pace eyi-one ngoba not wonke ubani unedatha, not wonke ubani unombane, not wonke ubani unedatha.

Ndicinga ukuba kungatshintshwa indawo le i-router ibekwe kuyo, ibekwe kwindawo apho iza kufikelela kuwo onke amagumbi wendlu. Ukuba oko kuyasilela kutshintshwe inkampani le yeWi-Fi isetyenziswayo kufakwe i-router apho i-intanethi izawufikelela kuzo zonke iindawo, i-intanethi ezawuba fast.

Eyona nto inzima okanye ibuhlungu ndiyikhumbulayo kuxa ungena kwi-social media ufike ubone ukuba wonke umntu uyakuxwaxwa futhi bayavumelana ngale nto ingekhoyo wena nayo. Uske kube ngathi xa uphuma phandle abantu basakujonge ngalaa mehlo wakwi-social media, bayavumelana ngento engekhoyo okanye wena ongavumelaniyo nayo.

Ngokuba nezi ephu uyakwazi ukuthumela umyalezo futhi ubani awufumane, ngokuba kaloku kumaxesha wangaphambili zazingekho ezi ephu abantu babexhomekeke ekufowuneni. Ngoku ubone ukuba xa ungenaye umoya wokufowuna uyabethakala, umyalezo awukwazi ufikelela ngoba ungenawo umoya. Kodwa ezi ephu uyakwazi uwuthumela umyalezo, afunyenwe aphendulwe, utsho nawe uphinde uphendule ukuba uyafuna.

Enye yeendlela zokubukela imuvi ufumane ukuzonwabisa angayibukela kwimfonomfono yakho, ungayibukela kwikhompyutha yakho, ungayibukela kwi-tablet, ungayokuyibukela nase-cinema. Ungakustrima na-online, uyakwazi kanti nozibukela ii-short clips zee-movies nakwii-social medias kweli xesha sikulo.

Ndicinga ukuba laa nto yezithintelo ibalulekile ngokuba kaloku akhawunti na-akhawunti ihamba nemali. Ukuba kukhona abantu abafuna ukungena kwiakhawunti eyi-one beyi-ten, ndicinga ukuba ikhona ipakheyiji abanokuyibhalisela ukuze bakwazi ukuba nezithintelo ezingaphezulu okanye ezingaphantsi, ixhomekeka kwipakeyiji. Kodwa izithintelo zona ndicinga ngokuba zirayithi ngokuba kaloku nazo ezi nkampani zizama ukwenza ingeniso.

Intengiso endingayifaka kwijelo lokuncokola lelokuba xa uthenga igwinya eliyi-one ufumana isilayi sepoloni esimahala, ukuze nditsale abantu ukuba bazothengisa futhi babe nomdla kumagwinya endiwathengisayo.

Ndingakhetha isithuthi ngoba kaloku isithuthi siyakwazi ukuthatha kule ndawo sikubeke kwenye indawo. Masithi ke ngoku kuyanetha ufuna ubheka edolophini, ukuba kukho izithuthi ezimahala ziyakwazi ukunithatha ziyonibeka edolophini uphinde uthi xa usuka edolophini zinithathe zinibeke kwindawo enihlala kuyo. Kodwa i-Wi-Fi yona ukwazi uyisebenzisa ngeli xesha olapha kule lokishi yakho kodwa uzawuthi xa uphumile ukwenye indawo ube disconnected.

Bancedakala ngokuba kaloku ulwazi olifumana xa ukwigumbi lokufunda nelo ulifumana ngefowuni xa uhleli ekhaya alufani, ootitshala babekwazi ubenzela imizekelo bababonise bayiqonde le nto ithethwayo. Akufani nomntana ohleli ekhaya omane efumana i-information ngefowuni, nangona oko kwanceda kodwa kwakungafani. Ngoba neziphumo zabonakalisa ukuba aba babesiya esikolweni baphumelela kakuhle emagqabini, kodwa aba baphumelela kodwa not njengaba babesiya esikolweni.